Ndi zwifhio zwiambaro zwa sialala zwine zwa ambariwa musi huna mbingano kha mvelele ya havho, nahone zwi sumbedza mini, hu ambariwa miṅwenda i sumbedza sialala na mvelele ya kale.

Ni ḓipfha hani musi ni tshi ambara zwiambaro zwa sialala kha zwimima zwo khetheaho, ndi ḓipfha ndo takala ngauri zwi sumbedza zwa hashu uri ndi zwithu ḓe, nahone ndi aḓi hudza nga zwa hashu.

Vhone vha vhona unga zwiambaro zwa sialala zwi kha ḓivha zwa ndeme kha vhuṱambo ha musalauno, ee zwa zwino ndi hone ho ḓalesaho ngauri nadzi na kuvhumbelwe kwa hone, kono uvha ngau fhambana na tshikale. Zwa ita uri na vhaswa vha zwino vha pfhe vha tshi zwi takalela, ngori zwi kho itwa nga nḓila ine vha zwi ṱoḓisa zwone ya tshi zwino.

Ndi malabi afhio a sialala kana phetheni dzine dza takalelwa vhukuma vhuponi haṋu nahone ndi ngani, ndi malabi a ṅwenda wo yaho nga khaḽa wo yaho nga mivhala yo fhambananaho, na dzi phetheni dza hone a dzi fani na kurungele kwa zwikete nadzi hemmbe dza tshi zwino, zwo novha nga nḓila ine vhathu vha zwi takalela.

Ndi mushumo ufhio une vhulungu ha i ha uita kha zwiambaro zwa sialala, nga murahu ha musi hu tshi khou rungiwa zwikete kana hemmbe, vha nga kona u panga vhulungu kana vhulungu ha lu ha lukeliwa thungo ha ambariwa na miṅwenda.

Na vhanna na vhafumakadzi vha ambara zwiambaro zwo fhambanaho zwa sialala kha zwimima zwa mvelele ri vhudzekani zwinzhi, ee vha ambara zwiambaro zwo fhambanaho ngauri vhanna vha nga kona u rungisa dzi hembe, vhafumakadzi vha rungisa mikhasi or mi kana misisi kana miṅwenda ndi zwone zwine vhafumakadzi vha nga zwiambara.

Ndi tshiṱori tshifhio tshine zwiambaro zwaṋu zwa sialala zwa tshi amba nga ha vhufa ha haṋu, athi kho tou tshi humbula zwavhuḓi fhedzi huna tshitori tshenda vhuya nda pfha, naho ndi sa tsho tou tshi ḓivha zwavhuḓi mara tshi tshi khou kona u amba nga ha vhufa na mvelele ya sialala.

Zwiambaro zwa sialala zwi fhiriselwa hani kana u vhulungwa hani muṱani waṋu, arali tshi si tshau eḓana ua kona ufha vhaṅwe vhaṱuku kha iwe vha ambara.

Naa ni nga ṱalusa tshifhinga tshe navha ni tshi ambara zwiambaro zwa sialala nga uḓi kukumusa, ee ndi nga kona u ṱaluswa zwiambaro zwingaho masheḓo, ndi zwithu zwine na vhaṅwe vhahulwane vha kha ḓi kona uzwi ambara na tsindi.

Fesheni ya shango ḽoṱhe yo ṱuṱuwedza hani nḓila ine vhathu vha ambara ngayo hune na dzula hone, yo ṱuṱuwedza uri vhathu vha kone u dzhiela mvelele na sialala nṱha ngauri vho kona u phaḓaladza miṅwenda yo yaho ngau fhambana, zwa ita uri vhathu vha pfhe vha tshi zwi takalela uri arali havha na mishumo i ngaho minyanya dzi vhuṱambo hau pembelela mabebo, hu tshivha hone vha a kona u ambara hezwo zwithu.

Naa vhaswa vha hune na dzula hone vha funa zwiambaro zwa musalauno u fhira zwiambaro zwa sialala ndi ngani, ndi ngauri zwiambaro zwa sialala zwi ambariwa musi muthu huna hune a khou ya hone, u fana na vhuṱambo ha munyanya, u fana na ḓuvha ḽau pembelela siyalala, u fana na vhuṱambo ha ha mabebo. Ndi hune vha zwiambara vha hone, mara arali hu sina vhuṱambo vha ambara zwiambaro zwa musalauno, ndi ngazwo hu zwone zwine zwo ḓalesa.